Inkampani kumele ihlale phansi nabasebenzi, ibachazele ngesimo esenzekayo ngaleso sikhathi, ngoba uma ungagomanga unaba amathuba amaningi okuthelela abanye abasebenzi osebenza nabo nge-COVID-19. So, kumele uhlalise abasebenzi bakho, ubachazele ukuthi kubaluleke kangakanani ukuba bathole i-booster shot ye-COVID-19, ukuze bazozivikele bona, bavikele nemindeni yabo, bavikele nomphakathi, bavikele nabantu asebenza nabo. Ukuze inkampani izoqhubeka isebenze nabasebenzi abaphelele.

Amadoda, ezinye izinto awazithatheli ekhanda, njengokubaluleka kwezinto ekumele ukuthi bazenze ngaleso sikhathi. Izindaba zempilo zibalulekile kumuntu nomuntu ophilayo, ukuba azi ukuthi isimo sakhe sime kanjani. Uphinde futhi uyohlolwa nendaba zempilo yengqondo ukuthi isasebenza kahle, konke kusahamba kahle ngazo. Yizo ezinye zezizathu zamadoda ukuba angathandi ukusondela kakhulu ngasemtholampilo. Ngoba basuke bebona amalayini amade, babone ukuthi hawu lento le, ngeke ngikhone ukuy'mela mina. Mude kakhulu lo, layini.

Kulula ukubona umuthi osuphelelwe yisikhathi, uyahamba uye kwibhodlela lakho, ufike ushekhe i-date yezinsuku okumele uwasebenzise ngawo. Nawomgunyathi akulula ukuthi uwabone, ngoba ngeke uze unake kakhulu, ngoba kwawona lawo maphilisi uwathathe khona emtholampilo. Manje into uma uyithole emtholampilo, awube usanaka ukuthi eyomgunyathi, noma eyangempela, noma isiphelelwe isikhathi, ngoba usuke ugula, ungasanaki izinto eziningi.

Izinketho zasekuseni ezinempilo ezidingakalayo zabantwana, okokuqala ibhulakufesi libalulekile kumntwana ngaphambi kokuba ahambe aye esikolweni. Ezinye izinto ezidingakalayo, izithelo, ubisi, isinkwa, i-yoghurt, nazo zonke izithelo neziphuzo zezithelo zasekuseni, kubalulekile kumntwana.

Impahla yokuzivikela, PPE, ibaluleke kakhulu kubantu abasebenza njengezicishamlilo, ngoba yona eyabo impahla yokuzivikela ayifani nezinye izimpahla zokuzivikela. Eyabo kumele ikwazi ukumelana nokushisa komlilo, ibavikele ukuba ukushisa or umlilo ungafiki kubo. Bese kuba ukufundiseka kwey'cishamlilo, ukuba umlilo mawungaka, wenza kanje, umlilo mawunenkinga, wenza kanje. Ukufundiseka nanokwazi impahla evumelekile ngaleso sikhathi, yokuzivikela, kube yiyona okumele uyigqoke ngaleso sikhathi ekumele uyokwenza loyo msebenzi wakho.

Ama-ejensi e-EMS ahlolwa izivumelwano zabo zokuphendula ngaphansi kwenqubo nemigomo yenkampani abayisebenzelayo. Abakwazi ukujikisa izingcingo ezingenayo. Umuntu ofonayo kumele anakwe kuqala, ngoba abazi ukuthi isimo sakhe esiphuthumayo singakanani. Nayo i-ejenti ye-EMS kumele ikhulume kahle nomuntu ukuze izombuza kahle yonke imibuzo, iphinde ithole ney'mpendulo akazidingayo.

Uthola ukuthi kwesinye isikole alukho kwalona lolo sizo lokuqala. Bayaye njalo bathembele ukuthi bazothatha umntwana bamufake emotweni bamphuthumise emtholampilo noma esibhedlela. Usizo lokuqala lubalulekile, ngoba ukube kunothisha abaqeqeshiwe ukuba basebenze ngosizo lokuqala, ziningi izingozi noma ukulashwa okudingwa usizo lokuqala abangazenzela bona esikoleni ngaphambi kokuba kufike i-ambulensi, noma bathathe imoto ibase emtholampilo.

Amanye amasu asebenzayo okuxhumana nabanye abaphenduli ukuba uthathe ucingo ubafowunele, ubachazele inkinga yakho, noma usebenzise u-WhatsApp ukukhuluma nabo, uma ungakwazi ukufona, ukhulume nabo. Uma ukhuluma nabo. Kumele ubachazele into ecacile nezwakalayo, ukuze umphenduli azokwazi ukudlulisela isicelo sakho phambili naye enezimpendulo ezicaciselekile.

Umuntu okhubazekile uyadinga ukunakekelwa ngendlela eziyisipesheli, ngokuba izinto eziningi akakhoni ukuzenzela. Ezinye izinhlelo eziphuthumayo ezifanele zibe khona, ukuba kube nabantu abahambela abantu abakhubazekile, bahlale bebabheka ukuba yonke into isahamba kahle. Nohulumeni kumele afake izinsiza ezizosiza bona abantu abakhubazekile ukuba baphile impilo efana neyethu, thina esingakhubazekangaka.